Yho! Ukuba ndingaba yinkukhu, ndingaba yinkuku yasemakhaya, le sekuthiwa yi-hard body kwezi ntsuku. Yona iyafidwa, itya umbona iphinde iziphandele, ihambahambe. Ayifani nenkukhu yamaqanda isoloko ivalelwe endaweni enye ifidwa into enye yonke le mihla, noko yona iyakwazi ukucholachola imibungu phaa naphaa iziphandele okunye ukutya.

Kuninzi ke okungavunwa ngamafama xa benoqeqesha abantu abaselula kwindlela yokuqhuba amashishini okufama. Ngoba kwezi ntsuku iteknoloji seyisetyenziswa kwinto yonke. Kuba khona iiGPS nee-mapping for ukujonga umhlaba, abanye basebenzisa ii-drones ne-analysis yedatha. Kunintsi nje okungenziwa ukwenza, ukwenza ukuba indlela yebufama ibe lula. Kusetyenziswe netheknoloji yokujonga ii-weather kusekwangethuba, bazi uba iimvula ezininzi zizawufika nini, njalo njalo.

Andikho mkhulu ke apha ezifameni kodwa ndiyacinga into yoba uphuhliso lwe-biotechnology lunganceda kakhulu. Ngoba abalimi bazawuyazi uba zeziphi izityalo ezifayo xa banezi ephu zikhoyo, nezi ephu zizabaxelela ukuba zeziphi izinambuzane ezikhoyo ezitya izityalo okanye kwa ezo zinambuzane zingakhuselwa kanjani khona ukuze zingatyi zityalo. Ininzi into, abanye bangasebenzisa nee-drones ukujonga izityalo uba ziyakhula, ziyatyiwa, zitheni na. Nendlela yokujonga ezi app ezi zijongisa ne-weather uba heyi kuzawunetha, kuzawubakho izikhukhula, kuzawuthini. Yonke loo nto yetekhnoloji zingabanceda kakhulu amafama.

Madoda, masibususe kakuhle uboya apha egusheni. Kuba kaloku uboya obunexabiso buboya obusikwe kakuhle, buboya esizafuneka siphinde sibusote kakuhle. Sanubushiyelela uboya egusheni, ixabiso loboya lixhomekeke ekubeni uboya buchetywe kanjani na. Masichebeni kakuhle madoda.

Ukutofwa kweegusha kubaluleke kakhulu, kuba kaloku kuzikhusela ezifeni. Njengoba zihamba hamba phaa endle, kunee-parasites phaa endle ezizilumayo, kanti xa zitofiwe ziyakhuseleka nasezifeni ezithile zeegusha. Xa ungazitofi iigusha zizawufa ulahlekelwe ke yimali. Ngoba awuzukwazi ukuthengisa igusha efileyo, awuzukwazi ukuthengisa igusha ebhityileyo, awuzukwazi ukuthengisa igusha egulayo. Ukutofa kubalulekile kakhulu kwiimfuyo zonke, wena gusha, wena bhokhwe, wena nkomo. Kubalulekile ukutofwa kwemfuyo.

Ezona nto zinzima ngokufuya iinkomo zenyama ngamanye amaxesha kuqhambuko lwezifo, oo-foot and mouth disease, iinto ezifana nezo. Naxa imozulu itshintsha, ngoba kaloku ukuba akunethi komile kunzima ukufumana ingca, ngoku kufuneka ezi nkomo zifidwe zingakwazi uzityela phaa endle. Enye into ke eye isokolise kukufumana imakethi yokuthengisa ezi nkomo okanye le nyama yezi nkomo.

Hayi kanti, akho nto ingxekisayo xa umntu efuye ihagu eyikhulisa njengesiloqabane. Into nje endinoyicinga yintoba xa sele ikhulile le hagu yatyeba, ngoba izawutyeba kaloku ihleli endlini ayiphumeleli phaa, ayenzi nto. Izawuthi xa seyikhulile apha uza kuyithini? Ngoba futhi ke ihagu iyafuna ukuyozigqubagquba naseludakeni, idalelwe ukuba ibe seludakeni. Hayi , kodwa ke akukho nto imbi wethu xa eyazi uba uzayithini na xa seyikhulile. Mhlawumbi uzayifundisa ukuba awungeni edakeni. Hayi asazi.

Hayi, xa ndinofumana isiqendu somhlaba sokulima, hayi ndingawulima ngokwam loo mhlaba. Khona ukuze nam ndizifundise ukulima, ndiyazi nokuba umhlaba lo xa ndilime iitapile ziyalunga okanye azilungi, xa ndifake umbona uyalunga okanye awulungi. Ndikwazi ukuzithengisela nam ndondle usapho lwam. Hayi, andinawuqeshisa tu.

Hayi, andiyazi ke le nto yalo mhlaba, inobuceducedu. Loo nto hayi , hayi, andinawukwazi uwuphendula lo mbuzo.

Ingaxhalabisa kakhulu loo nto leyo kodwa ke into enothi qatha engqondweni kukufuna ugqirha wezilwanyana ukuze aze azokoyilolonga. Uba ibingumntu bendizawuthi yenziwe i-post mortem khona ukuze sikwazi ukubona uba unobangela yintoni sikwazi ukhusela nezinye iinkomo.

Andiqondi uba kunzima ukulima iitapile. Into nje endiqonda uba ingasokolisa kukuba ezi tapile zifuna umane zigalelelwa umhlaba, zimane kuphakanyisiwa umhlaba. Andiqondi uba ikhona into enzima ekulimeni iitapile, tu ke ngoku.

Hayi, umfama wamahlathi azange khe ndimve. Bathini, balima imithi le kugawulwa ngayo kwenziwe inantsika, kwenziwe amaplanga ngawo? Hayi azange ndiyive . Hayi andiyazi, andinawuyazi , hayi andiyazi.

Ngokolwazi lwam imfuyo, ngakumbi iinkomo neegusha, ukuzikhusela emakhalaneni kukuzisa ediphini ziditshwe. Into endingayaziyo ke kuba ziditshwa kangakanani na, nyanga nenyanga okanye kugqithisa inyanga ezimbini, njalo njalo. Kodwa ke amakhalane asuswa ngediphu.

Amafama ngoku aqasha abantu bangaphandle abangenamaphepha. Loo nto ke ibenze uba bababhatale imali encinci kuba besazi uba akukho ndawo bazawukhalaza kuyo, abanamaphepha, nabo bazawuthatha loo nto bayinikwayo.

Into yokuphawula iinkomo yenza kube lula ukuzi-ayidentifaya xa zibiwe okanye naxa zilahlekile. Kodwa yho, zibiwa kunjalo. Amasela aphinda abeke uphawu phezu kolwakho uphawu.

Hayi, ungumlimi wenene. Into okunayo wenza umsebenzi wakhe ube lula yaye le , le AI nayo yenza izinto zibe lula, akwazi ubona nezinye izinto ebengangeke azibone ngenyama le, ngeliso lenyama.